Heyi, bantwana yizani apha. Asiyondlela yokuphatha umntu oyimfama leyo, loo mntu akaboni njengam nawe kwaye uyasokola ukuya kwiindawo. Kufuneka uyeke ukuhlekisa ngaye kwaye endaweni yoko umncede afike apho aya khona. Buyelani ke nimncede umntu afike kule ndawo aya kuyo.

Abantu badla ndokuvakalelwa kukuba iipilisi azibancedi okanye azibancedi ngokwaneleyo, okanye bebengazidingi. Abanye bayalibala ukusela iipilisi okanye bazixhalabise kakhulu ngento ethethwa ngabantu. Abanye abantu bathi iipilisi zibenza baziva bephantsi kwaye bengasebenzi kakhulu. Ngoko ke bayayeka ukuzisebenzisa.

Abantu abanemivuzo ephakathi ukuya phezulu banokufikelela kukhathalelo lwempilo lwabucala, kwakhona abantu abangamalungu engxowamali kwezempilo kunye nabantu abanokuhlawula epokothweni. Kwakhona izibhedlele zabucala kunye neekliniki zikholisa ukuba kwiindawo ezisezidolophini kwaye ke ngoko zibonelela ikakhulu kumacandelo atyebileyo oluntu lwesizwe.

Ndingathanda ukwazisa inkqubo esinokuthi siyilandele yonke imihla kwaye nokuba kuncanyathiselwe itshati eludongweni ngamaxesha ekufuneka ugogo asele amayeza. Le tshati iya kunceda amalungu osapho ukuba asoloko enika ugogo iyeza lakhe kwangethuba. Ndingenza kwakhona iialam ngexesha ngalinye ukuze ndizikhumbuze ugogo kunye nosapho ngexesha leepilisi.

Ewe, ukuthatha amayeza okuthomalalisa intsholongwane kagawulayo kubaluleke kakhulu kubantu abaphila nesifo sikagawulayo kuba zehlisa kakhulu isixa sentsholongwane egazini. Zivumela abantu ukuba baphile ubomi ubude obunempilo kwaye bathintele ukosulelwa kwentsholongwane kwabanye ngokugcina umthamo wentsholongwane egazini ungabonakali.

Umama uya kulungeleka kakuhle kwikhaya labadala kuba uya kunyanyekelwa yonke imihla ngemihla ngabachwephesha. Apha ekhaya akakwazi ukwenza ezinye izinto kwaye asisoloko sincedisa ngenxa yemisebenzi yethu. Ngoko, ndiyacela ukuba umama aye kwikhaya labadala.

Ndingamane ndizonwabisa ngeselfowuni yam ngeli xesha ndilindileyo. Ndingaphulaphula umculo okanye ndidlale imidlalo ndiphinde ndihambe kancinci ukuze ndifumane umoya opholileyo okanye ndithenge iziqhamo ngelixa ndilinde ukubizwa.

Bendiya kubuza isigulana ukuba ithini ingqiqo yexhwele yaye bavakalelwa njani ngaloo nto. Ndingaphinda ndixelele isigulana ukuba lukhetho lwaso kodwa ndingacebisa ukhathalelo lwempilo olufanelekileyo ukunyanga naziphi na izigulo anokuba unazo.

Sihlobo sam, ndicela uqhubeke usela iipilisi zakho nangona ungayithandi le nto zikwenza utyebe. Amayeza anokukhokelela ekonyuseni umgangatho wobomi. Umzekelo abantu abanoxinzelelo lwengqondo abathatha iipilisi zoxinzelelo banokufumanisa ukuba ubudlelwane babo buphucuka, bayakwazi ukubuyela emsebenzini okanye esikolweni kwaye baziva bevuya ngakumbi.

Ndingazonwabisa ngeselfowuni yam ndidlale imidlalo, ndimamele nomculo, kwaye ndimane ndihamba ndiyobethwa ngumoya opholileyo ndiphinde ndibuye ndilinde ukubizwa.

Bendinobuza ukuba sisiphi isizathu esibangela loo nto, bavakalelwa njani ngaloo nto. Ndingaxelela isigulana ukuba lukhetho lwabo kodwa ndingacebisa ukhathalelo lwempilo olulungileyo nolufanelekileyo ukuphilisa nasiphi na isigulo abanokuba banaso.

Ukuba nomntu one-first aid ofanelekileyo kubalulekile esikolweni. Abantwana bangenzakala lula xa bedlala kwaye nootitshala basenokwenzakala ngenxa yezixhobo zokusebenza. Ukuba nomntu oqeqeshiweyo kunokuncedisa abonzakeleyo ngokukhawuleza.

Ndingaphoxeka ngabahlobo bam kuba bayayazi ukuba andikholelwa emagqirheni. Ndingabaqinisekisa ukuba ndizophila kwaye uThixo unecebo ngam.